Ukusingatha uxhwanguxhwangu, ungaphenduli ngolaka. Ukuphendula abahlukumezi kungakuvuselela bhulokha noma ubike. Izinkundla eziningi zinezindlela zokubika abahlukumezi noma ukubavimba. Gcina ubufakazi, thatha i-screenshot noma ulondoloze amaphuzu okufakazela ukuhlukunyezwa. Ongakusho kulowo ohlukunyeziwe, ngiyaxolisa ngaloko okwenzekile awufanele ukuphathwa ngaleya ndlela.

Ukufana phakathi lwezingoma zoqobo nezinguquko zekhava. Umbhalo wengoma, ama-lyrics izingoma zekhava zivame ukugcina amazwi njengasekuqaleni. Uhlaka lomculo ngokuvamile kuyalandelana isakhiwo, i-intro i-verse i-chorus. Isihloko nengqikithi umehluko phakathi kwaso, isitayela somculo ingoma zekhava zingaguqulelwa kwisitayela esisha. Izwi lomuzwa umculi omusha uletha indlela yakhe yokucula okwenza kube nomuzwa ohlukile.

Umculo njengesikhuthazo semizwa, ukuqinisa imizwa esivela khona, ukushintsha imizwa, ukukhumbuza izenzakalo, ukusiza ekuvezeni kokungaphakathi. Umculo unikeza indawo ephephile yokuba umuntu aziveze. Abanye abantu bayalalela izingoma ezihambisana nemizwa ababeyizwa kuhlobo lomculo nolimi lwengoma, izimo noma ezenzakalayo ezithize. Inhloso yomculo, umculo yindlela ebalulekile yokuxhumana kwemizwa.

Izindlela zokuthola abalandeli mbumbulu ukuhlaziya idatha yokumbandakanya, ukungalingani phakathi lwabalandeli nokubandakanya. Bheka izinkomba ezijwayelekile njengokwanda okusheshayo kwenani labalandeli. Ithuluzi lokuthola abalandeli mbumbulu sebenzisa amathuluzi afana ne-HypeAuditor, Social Blade, ne-follower check. Lezi zisetshenziswa ukuhlonza abalandeli abangenazo izithombe, ama-accounts anokuziphatha okufanayo. Qinisa ukuhlolwa kwamaphrofayili.

Izinzuzo zokubhanga nge-inthanethi ekuphethweni kwezimali ukulandelela izindleko kalula, ukubona zonke izinkokhelo, imali engenayo nezindleko zakho, ukubeka isabelomali. Amabhange amaningi enezici zokubeka isigaba zezabelo mali, ukuhlonipha izinsuku zokukhokha, ukufinyelela okusheshayo nokulula, ukuphathwa kwezimali. Ukubhanga nge-inthanethi kusiza ekubeni nokwethembeka, ukuhlelwa, nempumelelo yezinhloso zezimali.

Ukuphendula ngendlela efanele ngilalela ngiyiphathe ngobubele, ngiyenza ikwazi ukuthi ngikhathalela imizwa yayo futhi akulona iphutha lawo. Ngigqugquzela ukuthi ikhulume. Ukuqonda isimo ngicela ukubona imininingwane, izithombe zesikrini nemiyalezo noma ama-post. Izinyathelo zokunikela ingane, ngixhumana nenkundla yokuxhumana ngibika umsebenzisi ophula imigomo yesikhulumi. Ngifundisa ingane mayelana nobumfihlo, ngixhumana nabanye abaphethe. Ngisekela ingane ngokuhlinzekela ngosizo lwengqondo.